Ngicabanga ukuthi into akangayenzi umlimi uSenzo lo ukuthi njengoba enotamatisi nje, abaningi akabavune kulo nyaka, okusho ukuthi ukuze bengamosheki esikalini ekade esenza kulo nyaka ophelile esidayisa, kumele a-ede uma kuwukuthi mhlampe kade efake otamatisi abawu-four, akafake u-five-ke eplastikini-ke kulokhu ukuze ungeke uze umosheke, okanye utamatisi wakho ungadayiseki. Kulokhu akade ekudayisa kulo nyaka ophelile isaladi ekade esidayisa, akangezezele ngalo tamatisi lo osele ngoba ngathi utshale kakhulu, uvune kakhulu kulo nyaka. Aphinde ebese ekhuphula nje kancane amanani okudayisa-ke.

Kuthe nje uma sekuvunwa kulo nyaka ophelile, kuvunwa umbila, bekuvunwa ngesandla umkhulu ubevuna ngesandla okuthatha isikhathi-ke ukuthi kuqedwe ukuvunwa ngoba insimi ibiyinde, ibiyinde kakhulu, phecelezi bekuyi-hectare nje elilodwa ngoba phela indawo yasemakhaya. Ngakho-ke bekusetshenziswa izandla ukuvuna okuthatha isikhathi eside-ke ukuthi kuqedwe ukuvuna ngoba namakhasimende abelindile ngapha elinde umbila wabo. Ngakho-ke kusithathe nje impela isikhathi eside kakhulu ukuthi amakhasimende agcine athola umbila wabo, ngakho ukube besibenzise umshini ngicabanga ukuthi besingakhiqiza isivuno esanele kunokusebenzisa isandla.

Into ebengingayenza ukuqinisekisa ukuthi ukudla akungamosheki. Ngicabanga ukuthi bengizothi mhlampe uma ngabe kuwukuthi lo kudla sekuzophelelwa isikhathi mhlampe sekusele ngeviki ukuthi isikhathi siphele ngikusondele ngaphambi kwamehlo amakhastoma mhlawumbe bese ngehlisa kancane i-prize, ukuze bezokuthenga ubuthaphuthaphu senzele ukuthi uma kufika leso sikhathi sokuthi sekudlulelwe yisikhathi uthole ukuthi vele sebekuthengile sebekusebenzisile ukusekho.

Into engingayisho nje kumngani wami ukuthi, njengoba esesebenze iminyaka engaka nje eplazini akukho akangakwazi ngepulazi. Wazi ingaphakathi nengaphandle lepulazi. Ngakho-ke njengoba umhlaba usubuyisela nje kubantu naba nabanikazi bepulazi abakade basebenza la sebeyahamba, into okumele eyenze kumele esebenzise lolu lwazi lolu abamuncelise lona ngokupulazi, ngokutshala, ngokulima, nokufuya, nokwenza yonke into. Leyonto leyo, lolo lwazi lolo kumele kube ilona lwazi akazolusebenzisa for ukuthi ay'philise. Ngakho-ke, uma umnikazi omusha edonsa kanzima kufuze ngabe uyamsiza ekuthenini ngoba yena unolwazi lepulazi ngalolo lwazi lwakhe, akasize umnikazi omusha wepulazi ukuthi ipulazi liqhubeke liye phambili bezokwazi ukuthi bondle nemndeni.

Into-ke okumele ayazi uZinhle ukuthi umehluko phakathi kwelokhunjana kwe-organic ne-conventional farming ukuthi i-conventional farming indlela yakudala yokulima la khona okuthi kusetshenziswe umanyolo for ukuthi iy'tshalo zikhule. Ngakho-ke i-organic indlela yesimanje manje enceda ukuthi iy'tshalo ziyakwazi ukukhula ngaphandle kokuthi kusetshenziswe inhlabathi eningi. Ngakho-ke iwona mehluko loyo engingawuchazela ulokhunjana uZinhle, ehhe.

Impilo yenhlabathi ethuthukisiwe iba nomthelela omuhle kakhulu ekuvuneni kwey'tshalo ngoba uma ngabe inakekelwa inhlabathi nomkhiqizo, ophuma khona enhlabathini ukuyiy'tshalo esuka siy'vuna ngaleso sikhathi zisuke zizinhle zisuke futhi y'thelile ngokwanele. Ngakho-ke inhlabathi ethuthukisiwe, umthelela wayo ey'tshalweni kuba ukuthi sithi uma sesivula kuvunwe into esaziya kahle ukuthi iyiyona ngamanye amazwi isivuno siba siningi ngoba inhlabathi isuke inakekelwe kahle.

Cha, into engiyicabangayo nje uVusi kufune izimvu ay'dayise ngo-two thousand imali imvu ngayodwana. Isizathu salokho ukuthi kusazomele ay'nakekele izimvu ziyaye zifune ukujovwa, ziyaye zifune ukuthi uma ngabe kuwukuthi isikhathi sobusika utshani abukho kumele ay'thengele amabhele zokuthi zidle. Ngaleso sizathu-ke leso imbuzi .

Abalimi babhekana ney'nselelo ey'nkulu ngempela mabelima. Uyazi kuyaye kube ukuthi abalim bakhala ngokuthi inhlabathi iyaguguleka ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu, iy'khukhula ziningi manje ey'shiya abalimi besenkingeni kakhulu. Ngakho-ke into engcono njengamanje for abalimi ukuthi kufuna engazathi bangashintsha kule nqubo yokutshala endala kulena entsha, phecelezi le ye-organic, ngoba yona ayidingi inhlabathi eningi ukuze kutshalwe. Ngicathi abalimi uma bengashintsha enqubeni le endala yokulima beze kulena entsha le yesimanjemanje, ngoba yona ayinankinga.

Ngicabanga ukuthi isiluleko engasinika umngani wami la njengoba eney'nkomo ey'ningi nje, okusho ukuthi, ukuze ezokwazi ukuy'nakekela kahle ngingamcebisa nje ukuthi, akathathe ezinye iy'nkomo ay'hambise esikalini phecelezi kulokhu okuthiwa i-auction. Afike ay'dayisi ezinye lapho athole imali ukuze ezokwazi ukuthi lezi ey'gulayo ay'thengele imijovo ay'tholele imithi yokuthi ay'gome ukuze y'zokwazi ukuthi y'phile ziqhubeke zande y'zalane. Yilokho nje engingacebisa umngani wami, akathathe iy'nkomo lezi ezinye ayise esikhaleni phecelezi auction, afike y'thengwe ebese ethatha leyo mali eyothenge imijovo yokuthi agome lezi ezinye ey'gulayo.

Hheyi, ukuguguleka komhlabathi ngempela kuyinkinga enkulu kabi ngoba noma besekhona abalimi abasatshalayo kodwa iy'khiqizo zabo azibi nawo umsoco, ngoba kusuke sekuguguguke umhlabathi omningi okumele wenze ukuthi lezi y'tshalo zibe nomsoco. Ngakho-ke eyi kuba yingqinamba ey'ningi lapho ngoba uyabona njengoba nje sesiba bathini? Ngoba sesiba ney'khukhula ey'ngaka nje sekunzima kakhulu empilweni yomlimi ukuthi ngempela ngempela angalima sekuze kube ngcono khona mhlampe ukuhweba ngkwezemfuyo, nakhona kunzima kunjalo, kodwa-ke kuyaye kube ngcono kona uma ngibheka mina umpethu, yilokhunjana yini? Ukutshala lokhu kwaphansi.